Ndiketha uChristiano Ronaldo. Uyabona le ndoda iphelele njengomdlali ngakumbi umdlali ozoza apha eAfrika. Iinsizwa zakhuthi kaloku zixholophele, zinkulu zineziganga. Uyabona amakhwenkwe wooGhana, Nigeria, ngamadoda amakhulu. UChristiano ke unawo umzimba woyigila indoda, andinaxhala, unesantya, andinaxhala. Kwaye ibhola uyivuthulula noba ungaphaa ko-eighteen yard, andinaxhala. Insizwa apha engelilo nevila, ezileqelayo iziveze emathubeni, makangene uChristiano. Hayi uzoswayisa noba yeyipha insizwa phaa phakathi esuswini, ime ecaleni ibukele ujezi nombolo seven, isixhenxe.

Owu sendisuka olima, hayi, ndingatsho, ndingatsho. Uyabona ukuvuka ekuseni, uvuke nelanga, uvuke neentaka, umoya usatsho kamnandi, uvuke usebenze, usebenze, usebenze. Lithi lakuphuma ilanga ube sogqibile, usenze ezinye izinto ozenzayo, ulala ubuthongo ubumandi nasebusuku, ubuthongo bokudinwa. Tyhini kuthi kophuma izityalo intliziyo ithi cosololo, itsabatsibe mhalwumbi mbinjana, uvuyo lokubona imisebenzi yezandla zakho, uphinde usebenze, uchithe isithukuthezi usenza okulungileyo utyala iziqhamo ezilungileyo. Zithi zawuvuthwa, tyhini, usuke ube yindoda esamandleni, esegazini ngemisebenzi yezandla zakho.

Owu hayi, ngelishwa, hayi akunjalongo, akunjalongo. Inye endiyaziyo, yile bhola. Nayo ayinangqalelo kangako, akukho ngomnye ke umdlalo ozawubona ngaphandle kwale bhola. Kanguba ulutsha nangoku hayi, luziselela ibhiya ebandayo, nam ndingomnye wabo. Ndiyazijimela nje phaya edolophini. Xa ndilapha ekuhlaleni, hayi akho ndawo yojima apha, siziselela ibhiya ebandayo. Bayayidlala kodwa ibhola abanomdla wayo, hayi iyajinywa ibhola ngapha nangapha, abanye bayazibalekela ke ezindleleni. Kodwa indawo ekudityanwa kuyo kuyadlalwa, hayi, yibhola nje le, yibhola nje le.

Umnandi loo mbono, mhle kakhulu, mhle kakhulu. Wenza kakuhle lowo ngokuhlala endlini enze umsebenzi wakhe wesikolo. Wenza phandle , wenza kakuhle nomnye ngokuhlala phandle nabahlobo bakhe abethwe ngumoya. Ndoyigqala ke exesheni ndakube ndincumele isehlo nje esisokubabona besempilweni, kuba ephandle nje lo yena uyigqibile na imisebenzi yakhe yesikolo, xa kukweso sithuba ke simfaka endlini ayigqibezele uba kanti akayigqibanga. Nalwasendlini agqibezele umsebenzi wakhe ahambe ayodlala nabanye abantwana. Iyakhuthazwa loo nto nazingcali zobomi, abantu kuye kuthiwa zi-psychologists. Hayi bayayikhuthaza uba umntwana makakhule nabanye, angabi lololo.

Hayi, hayi, akho nto enjalo apha. Imisebenzi yokuzonwabisa yeyabantu bonke. Ndinabahlobo abangenamali engakho, abangazozityebi kodwa bane-hobbies. Nanku omnye unqunqa amakhalibhodi awanqunqe, awanqunqe awafake iglu enze izindlu, intle kakhulu inkcubekho yakhe. Baninzi nabanye bazithandela iziketshi, ukuekhtha. Abanye bayacula, abanye badlala iziginci. Akho nto nabutyebi apho, umntu uzenzela into ayithandayo qha ngexesha lakhe. Neebhola ezi kaloku zi-hobbies, nokubaleka phaa phandle yi-hobby leyo, ayinabutyebi loo nto leyo, umntu uyazenzela. Nam andisosityebi kodwa ndiyazithandela upeyinta, ndiyazithandela ufunda iincwadi.

Sendisuka kanti uyidlala iqakamba, ingathi niyandazi. Kaloku ndingmuntu ojimayo, umziba wam ukulungele ukudlala ispoti. Ndingayibetha kakhulu loo bhola leyo, ndingayibetha kakhulu. Ntona ixhala lam ngumonde loo. Eyi andizazi uba ndinganawo umonde wodlala iqakamba. Heyi, ezi nsizwa zidlala imini yonke deske ibe yimpelaveki ngamanye amaxesha, ubone uba umdlalo mnye, uthathe iintsuku, zintathu. Andazi xa kulapho ke ngoku, kodwa hayi yimpolo kwaleyo, ayonto ekhathazayo. Hayi ndingayidlala kakhulu, ndingayidlala kakhulu. Kukungabikho kwayo nje nalapha ecaleni kwam. Mhalwumbi uba ibikhona ngendiphaa ndiyiqhushumbisa kakhulu ibhola.